Mo ke dulang ko teng go na le go tla sejanaga mme sejanaga se se na le di-nurse-e le di-doctor tse di tlhatlhobang bagodi, mme e be di ba thusa. Mme sejanaga se se tla laboraro o mongwe le o mongwe.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa la bone ka gonne ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi go na le bagodi ba ba ntsi, mme bagodi ba ba ka se tlhokomelwe ka tsela e e tshwanang bo botlhe. Jaanong ga ba tlhokomelwa ke ba lelapa la bone go botoka.

Batho ba nagana gore batsofe ba ditlhogo di thata, mme ga go jalo ka gonne batsofe fela ba itse se ba se batlang ebile ba se batla ka nako ya bone. Mme batho ba bantsi ba nagana gore batsofe ba ditlhogo di thata.

Di dira gore re nagane gore go tlhokomela batsofe ke mmereko o montsi, mme ga se mmereko o montsi go tlhokomela batsofe ka gonne go tlhokomela motsofe go tshwana le go tlhokomela ngwana yo monnyane. Mme fa o tlhokomela ngwana yo o monnyane ga o bone e le mmereko o montsi, o bona e le seo tshwanetseng go se dira.

Batsofe ba tshwana le bana. Mme jaaka setšhaba sotlhe se godisa ngwana, setšhaba se tshwanetse se tlhokomele bagodi ka gonne bagodi a se batsofe fela mara ke bagodi ba rona, ba re lwetseng. Ba lwetse setšhaba sotlhe gore bophelo bo nne botoka.

Bagodi mo tikologong ya me ba na le lefelo le ba yang ko teng ka lamatlhatso le lamatlhatso. Mme ga ba fitlha fa ba fiwa dijo ebile gape ba fiwa dilo tsa go roka gore ba roke, ba nne ka o fela. Ebile malatsi a mangwe or-e dikgwedi tse dingwe ba na le go isiwa ko di-zoo.

Mo ke dulang mo teng mo tikologong ya me go na le center ya bagodi. Mme fa na go na le babereki ba ba tsamayang ba ya ko di ntlong tsa bone batsofe ba ba tlhokomela. Ba ba thusa ka go nwa dipilisi, ditlhare tsa bone, ba ba thusa ka dijo ba ba thusa ka dilo tse dintsi. Mme ga ba ba duedise.

Puso e thusa batsofe ka madi fela. Mme ke akanya gore puso e ka dira se se botoka go feta madi fela. Puso e ka dira gore batsofe ba nne le batlhokomedi mo ba dulang ko teng ka gonne malapa a mangwe a gona batlhokomedi. Jaanong puso e ka hire-a batho gore ba tlhokomele bagodi.

Phenšene e ya thusa ka gonne batsofe ba kgona go reka dijo, ba kgona go reka le ditlhare jaanong botshelo jwa bone bo a oketsega ka gonne ba kgona go itirela sengwe le bone tsa go ba phedisa.

O tshwanetse go ya ko diofising tsa SASSA ko toropong kampo o tsena mo founung online-e o bo apply-a. O tshwanetse go apply-a, o apply-ele phenšene e.

Phenšene e e thusa go fokotsa morwalo ka gonne mo Aforika Borwa ra sokola ebile morwalo o o montsi. Jaanong phenšene e e thusa go fokotsa morwalo mo malapeng.

Tshwanetse o nne le dingwaga di le sixty le go feta, sixty years le go feta gore o kry-e phenšene e. Mme se ke ka gore batho ba ba nang le dingwaga tse go thata gore ba bereke ebile ke nako ya bone ya gore ba ikhutse.

Bagodi ba re ka ba thusa ka go ba tlhakantshetsa sepalangwa. Mme sepalangwa se se nne teng malatsi otlhe go tsaya bagodi ka nako e itseng, e ba buse ka nako e itseng.

Re ka tlhakantsha sepalangwa gore sepalangwa se nne teng mo lefelong le itseng. Mme sepalangwa se se tla ba teng ka nako e itseng, se ba ise ko sepetlele se ba buise ka nako e itseng. Malatsi otlhe sepalangwa se nne teng.

Fa ke dulang mo teng ga go sekgala se se kalo ebile go gaufi le ditlamelo tsa pholo. Le ditirelo tsa bone di thusa thata.

Go botlhokwa thata ka gonne mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya pholo. Jaanong ga go tshwenyege gore a o ko mekhukhung kampo o ko kae, mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go nna le pholo.

Ke malwetse a a tshwanang le sehuba. Fa o na le sehuba o ka ya ko tleliniking ba go thusa.

Ditleliniki tsa kwa magaeng di dinnye ka palo ka gonne puso ga ya ntsha madi a a lekaneng a go aga ditleliniki tse dintsi. Mme se ke phoso ka gonne ditleliniki di tshwanetse di bape le baagi botlhe. Jaanong se se ama baagi ka tsela e e sa siamang.

Balwetse ba sokola fa go sena melemo kwa ditleliniking ka gonne ba tshwanela ke go ya kwa mafelong a tshwanang le di-chemist, ba ile go reka melemo kwa teng and-e mafelo a a tura.

Batho ba bantsi ba boifa ka gonne bangwe ba re fa o ya kwa tleliniking wa go swela teng, o ka se boe ka gonne kwa tleliniking ga ba na taba le wena.

Go itsege se ka gonne batho ba le bantsi ba ya kwa tleliniking e le esi ka gonne e le yone e gaufi, jaanong ga o fitlhile phakela o ka thola thuso. Dikgoreletsi tsa go fitlhela kalafi ke tsone tse tsa gore batho ba nna bantsi ko tleliniking e le esi, mme se se kgoreletsa batho gore ba thole kalafi.

Seno se thusitse thata ka gonne o ka se itse gore mathata a tla fitlhang neng. Mathata a na le go fitlha mo gare ga bosigo mme o tshwanetse o kry-e kalafi gone jaanong.

Fa tsela e tokafetse o kgona go bona thuso ka bonako jaaka fa o tshwerwe ke bolwetse jwa sukiri, o tlhoka thuso gone jaanong. Jaanong fa tsela e tokafetse o e thola ka bonako.